Fa banka e amogela kopo ya karata ya sekoloto e seka-seka letseno la bone, dikoloto tsa bone le seemo sa bone.

Fa o khetha karata ya sekoloto akanyetsa tshireletso, bokgoni jwa go lefa le melemo mme bapisa dikarata ka ditsela tse di tshwanang.

Hisetori e kgona go ama kopo le maemo a karata mme o ka tokafatsa ka go lefa ka nako le go laola sekoloto sa gago.

Fa o dira kopo ya karata ya sekoloto tshedimosetso e e phoso, tlatsa ka kelotlhoko, ela tlhoko ditaelo mme batla kgothatso go netefatsa kopo e tsamaya .

Go buisa le go tlhaloganya melawana ya karata ya sekoloto go botlhokwa go lemoga ditshenyegelo, go thibela dikotsi le go netefatsa tshireletso ya gago.

Kitso ya madi e thusa go laola dikoloto, go kgetha karata e maleba, go fokotsa dikotsi le go rulaganya ditshwetso tsa madi.

Banka e leba ditshenyegelo, bokgoni jwa go lefa le hisetori ya madi. Morokotso o balwa ka sekoloto se o naleng sone go lefa ka nako le hisetori ya madi.

Overdraft e thusa ka phitlhelelo ya madi le tsamaiso ya ditshenyegelo mme e na le kotsi ya ditefelelo tse kwa godimo, dikoloto tse di oketsang le history e maswe ya madi.

Dituelo tsa overdraft di akaretsa transaction fees, interest le maintenance fees. Di tilwa ka go laolwa go adima, go itse ditshenyegelo le go rulaganya ditemo.

Dituelo tsa banka di oketsa ditshenyegelo le go fokotsa bokgoni jwa go dirisa madi. Di fokotswa ka go laola madi, go rulaganya ditefo, go bapisa facilities le go boloka account-o e tswang ka nako.

Ditsela tse dingwe ke go boloka madi, go rulaganya tekanyetsokabo, budget, go tsaya thuso kwa losikeng kgotsa mo stokvel-eng le go dirisa mananeo a puso. Tsela tse di thusa gore o seke wa duela madi a mantsi ka gonne ga di na dipoelo tse di kwa godimo jaaka mo bankeng.

Tirelo ya banka ya go ntsha madi a loeto e dira ka go fetola rent go nna madi a naga engwe. Banka e tsaya tuelo ya tirelo kgotsa komišene, o ka newa madi ka seatla kgotsa ka karata ya loeto. Melemo ke gore e bonolo mme e thusa batsamai go nna le madi a naga eo ba yang kwa go yone.

Forex ke mmaraka wa lefatshe 'otlhe o o dirisiwang go amanya madi a dinaga tse di farologaneng, foreign exchange. Fa o mongwe a batla go dirisa forex o tlhoka account-o ya forex kwa bankeng kgotsa mo company-eng e e amogelesegileng. Madi a a bolokilweng go simolola ka o ne capital le computer kgotsa cell phone e e nang le internet.

Ke utlwile gore batho ba le bantsi ba latlhegetswe ke madi mo forex ka ntlha ya go se tlhaloganye mmaraka, ditshenyegelo tse di kwa godimo le tsietso ya dikhamphane tse di sa sentle. Ke ka foo nka gakololang mongwe gore a seke a e dirisa fa a sena kitso e e tseneletseng, thuto le boikarabelo ka go nne a ka latlhegelwa ke madi a mantsi ka bonako.

Ditlamorago tsa forex ke go ka bona madi kgotsa go latlhegelwa ke o ne ka bonako. Fa o latlhegetswe o tshwanetse go ithuta mo diphosong, o seke wa tsenya madi otlhe gape mme o boloke tse dingwe go itshegedisa botshelo jwa gago.

Fa nka lemoga gore malome wa me o tsenetse forex nka bua le ene ka botlhoko le tlotlo. Ke mo gakolole gore a itlhokomele ka gonne forex e ka mo latlhegedisa madi. Maikutlo a me e ka nna a go tshwenyega ka polokesego ya gagwe ya madi.

Fa nka gapa madi mo forex nka ikutlwa ke itumetse, se nka se dirang ke go boloka madi a mangwe go dirisa sengwe mo ditlhokong tsa botshelo le go ithuta gore ke kgone go dirisa forex ka boikarabelo.

O ka itse ditlhwatlhwa tsa madi ka go sheba banka kgotsa forex Apps mme o ka dirisa computer kgotsa cellphone go bona ditlhwatlhwa tsa 'tsatsi le letsatsi.

Dikelo tsa go ananya madi ke ditlhwatlhwa tse di fetogang, exchange rate, fluctuations. Di ama ka gore di ka oketsa kgotsa di ka fokotsa madi a o a ananyang. Jalo o ka bona madi a mantsi kgotsa o latlhegelwe ke a mangwe fa o sa rulaganye sentle.

Nka mmotsa dipotso tse di jaaka, ke ditsela dife tse di molemo go thiba kotsi mo forex? Ke dikgato dife tse o di 'irang pele o tsenya madi? O kgona go boloka madi jang fa mmaraka o fetoga? Ka ntlha ya gore dipotso tseno di thusa go ithuta kitso e maleba go tlhaloganya dikotsi le go itse gore ke tsela efe e e sireletsegileng ya go dirisa forex.